Dingwaga tsa go rola tiro kgotsa tsa phenšene gantsi di simolola ka dingwaga di le masome a marataro, sixty, go ya go di le masome a marataro le botlhano, sixty-five, mme di tlhotlhelediwa ke dilo tse di jaaka boleele jwa botshelo, mabaka a ikonomi le diphetogo tsa loago.

Go sotliwa ga basadi le bana go ka baka mathata a magolo a botsogo jwa tlhaloganyo go akaretsa le go utlwa botlhoko mo maikutlong, go tlhobaela le go tshwenyega thata mo maikutlong. Dipuso di le ka go rarabolola mathata ano ka go tlhoma melao e e gagametseng go dira maiteko a go ruta batho le go ba naya ditirelo tse di tla ba thusang. Batlodi ba molao ba tshwanetse go otlhaiwa ka tsela e e tla dirang gore go nne le tshiamiso ba busediweng mo maemong a a siameng le gore batho ba ba sotlegileng ba sireletsege jaaka go tsenngwa mo kgolegelong go newa kgakololo le tlhokomelo.

Go tlhatlhobiwa ka metlha go ka thusa banna go thibela kgotsa go lemoga malwetsi a a jaaka kankere ya kgeleso ya setlha, kgatelelo e e kwa godimo ya madi le bolwetsi jwa sukiri ka bonako go dira gore batho ba itse ya kalafi eno ka go ba ruta ka yone ka go dira gore go nne le dikokoano tsa setšhaba le go buisana le ba tsa kalafi go ka thusa bana gore ba dire gore go tlhatlhoba mmele e nne selo se se tlang pele. Banna ba ka kgona go nna le botsogo jo bo molemo le go thibela malwetsi a mantsi ka gore ba itse dilo ebile ba tsaya kgato.

Mafelo a go tlhokomelang batsofe mo go one, a ba naya tlhokomelo ya kalafi tlhokomelo ya botho le go ba thusa ka dilo tse ba di tlhokang letsatsi le letsatsi. Ditsela tsa go duela di akaretsa Medicare, Medical Aid, inšorense ya poraefete, melemo ya boganka ba masole, inšorense ya tlhokomelo ya nako e telele, madi a motho ka namana. Go botlhokwa go dira dipatlisiso le go bapisa mafelo a a leng teng gore o tle o bone a a tshwanelang dilo tse o di tlhokang le madi a o nang le one.

Puso e tshwanetse go rarabolola bothata jwa go tlhaela ga badiri kwa ditleliniking tsa setšhaba ka go oketsa tekanyetso ya badiri, go tokafatsa maemo a tiro le go batlisa mekgwa e mešwa ya go thapa badiri gape ba tshwanetse go tokafatsa ditiro tsa bone ba beele madi mo go tsa botegeniki le go rarabolola mathata a a jaaka go tsoga batho ba ba nang le bokgoni le go sa thapisiwe sentle gore ba kgone go naya batho ditirelo tsa boleng jo bo kwa godimo tsa kalafi.

Batho ba ba nang le mogare wa HIV ba tshwanetse go buisana le ngaka ya bone gore ba tlhope mokgwa o tshwanetseng wa go thibela pelegi ba akanyetsa go dirisana mmogo le kalafi ya antiretroviral le botsogo jwa bone ka kakaretso. Mekgwa e kgotlhelediwang e akaretsa go dirisa di-condom o le di-IUD tse di sa direng di-hormone mme mekgwa e mengwe e e dirisang di-hormone le di-IUD e tlhoka gore motho a nne kelotlhoko. Kaelo ya motho ka namana e dira gore gonne le mekgwa e e sireletsegileng le melemo ya go thibela pelegi.

Ke le motsadi ke na le maikutlo a a sa tshwaneng malebana le thulaganyo ya go laola pelegi mo dikolong tse di kwa godimo. Ke ne ke batla gore morwadiake a nne le tshedimosetso ya boammaaruri mme gape ne ke tla amega ka gore a thuto ya e rutiwang e tsamaisana le dingwaga tsa gagwe le gore a e mo siametse.

Tleliniki e ne e lebane le bothata jwa go sa kgaoganngwe sentle ga di diriswa le go tlhaela ga badiri mo ditirelong tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo. Ditharabololo di akaretsa go thapa baitsenape ka go ba rotloetsa go dirisa thekenoloji ya go alafa ka founu le go thusa batho mo setšhabeng go rarabolola bothata jono.

Go belegwa ga bana ko bookelong go a kgotlhalediwa ka gonne ba dira gore go nne le batho ba berekang kwa bookelong, ba ba tlhokomelang le go ba tlhokomela ka potlako mme seno se fokotsa kotsi ya mathata go tshwaediwa ke malwetsi le go swa. Seno se dira gore botsogo le pabalesego ya mme le ngwana e nne tsone di tlang pele.

Melemo e e rekisiwang ka ngaka e botlhokwa gore motho a kgone go bona kalafi e e babalesegileng le e e nang le matswela e e tlhokang gore motho a tlhokomele ke ngaka ka ntlha ya ditlamorago tse di nnang gone le go laola selekanyo se a se dirisang ka sone. Gantsi di dirisediwa go alafa malwetsi a tshwaetsang, malwetsi a a sa foleng, malwetsi a tlhaloganyo le malwetsi a go laola ditlhabi go tlhomamisa gore di dirisiwa ka tsela e e tshwanetseng.

Kgatelopele e e dirilweng mo go lemogeng le go alafeng kankere e dirile gore batho ba kgone go tshela ka ntlha ya go e leng ga go sa le gale le go dirisa mekgwa e mentjha ya kalafi e e jaaka meento e e diretsweng motho ka namana, kalafi e e tlhomameng ya kankere le kalafi ya disele tsa . Dilo tse di jaaka gore kankere e mo kgatong efe, ke ya mofuta ofe le gore motho o na le botsogo jo bo ntseng jang, di ka ama tsela e bolwetsi jono o tla diregang ka yona.

Di acting reversible contraceptives e leng dithibelapelegi ke mekgwa e e nonofileng ya go laola pelegi e e sa tlhokeng tlhokomelo e ntsi e e nang le melemo e e jaaka go fokotsa go dutla ga madi a kgwedi le kotsi ya go tshwara ke kankere. Mme ka nna le ditlamorago tse di sa siamang tse di jaaka go bona kgwedi ka tsela e e sa tlwaelegang le go fetoga-fetoga maikutlo, bua le ngaka ya gago go bona gore a go a tshwanela fa go ntse jalo.

Go oketsa ditirelo tsa tleliniki tse di tsamayang, go oketsa go tlhatlhoba malwetsi, go tlamela ka tlhokomelo ya thibelo, go oketsa go fitlhelelwa ga dilo, go dirisana le mekgatlho ya selegae, go tokafatsa go tsenngwa ga thekenoloji, go thapa badiri ka tsela e e tshwanetseng le go neela tlhokomelo ya ka moso. Mekgwa eno e ka tokafatsa tsela e balwetsi ba tlhokomelwang ka yona le go fitlhela batho ba le bantsi.

Banna ba ka dira gore botsogo jwa bone bo tle pele ka go nna ba tlhatlhobiwa ka metlha go nna le mekgwa e e siameng ya go tshela, go nna le botsogo jo bo siameng jwa tlhaloganyo le go itlhokomela. Ka go dira jalo ba fokotsa kotsi ya go tsenwa ke malwetsi a a sa foleng.

gaise ke nne le maitemogelo mme go na le sekai ka ba batho ba ba itsegeng thata mo Aforika Borwa a ba jaaka doctor . Ditirelo tse di sa tlhokegeng tsa gagwe le matlhotlhapelo Alive di bontsha mathata a a amanang le tsamaiso ya boitekanelo, pabalesego ya bolwetsi le melao ya kalafi.